E, ke bona batho ba bo rona ba baholo re ba hlokomela haholo hobane o tla fumana neng neng ha motswadi kapo motho a maholo, a theoha koloi e le hore ha a na motho a mo thusang ka diphahlo tsa hae. Ho tlabana le motjha, a ikutlwang ho ithaopa hore a mo thuse ho nka diphahlo tsa hae le batho ba re kgannelang ka nnete ba ba hlokomela haholo.

Ke e beha boemong ba bo tshelela hobane bo ntate le bomme ba re kgannelang dibese bona ka nnete ba re sebeletsa hantle, empa boemo ba dibese tse ngata ha bo sale maemong a matle ke dibese tsa kgale tse hlokang hore di fetolwe ho kenywe dibese tse ntjha.

Ke nahana sena se bakwa ke ditsela tsa rona tse seng maemong a matle, di-ambulance ha di kgone ho tsamaya ka lebelo le phahameng ka ha ditsela tsa rona di tletse ka dikoti, ka ho ba tshwanela hore ba tsamaye ka hloko hore ba ske ba kena kotsing mme ba se utlwisi le mokudi bohloko.

Nka thabela ho tletleba ka ho fihla ha morao ha bese. Empa ke ne ke kentse, ke rekile tekete ya nako ya hora ya bone. Ka hoo jwale nna ke tlo tshwanela hore ke fihle moo ke yang late ka lebaka la hore bese ya lona ka nnete e fihlile ha morao nakong.

Le ha o ka ba wa tata hole hokae, empa tsamaya ka lebelo le behetsweng, tsela eo o tsamayang ka ho yona. Ka ha batho ba bangata ba lahlehetswe ke maphelo a bona, ba le tseleng. Ka hoo ho tsamaya ka lebelo le loketseng tseleng, ho tla o thusa hore o fihle moo yang teng o ntso o phela.

Rea o amohela di beseng tsa rona. Bese e yang Bloemfontein, hona le bese e tla tsamaya ka hora ya borobedi di hoseng, hona le e tla tswa hape ka hora ya leshome le motso o le mong, mme ya ho qetela e tla tswa ka hora ya boraro thapama.

Ho ya Gauteng, leetong la rona re tlo hloka tjhelete e kana ka makgolo a mahlano, motho ka mong e leng ya dijo le ho palama.

Batswadi ba ka ba hlomphehileng, ne re ka thabela ho bua le lona ka taba ena e kenyelletsang batho ba bo rona ba tsofetseng kapa ba seng ba hodile dilemong, hobane ka nnete ba hloleha ho palama di bese hoya phetha mabaka ka ha tjhelete ya ho palama e se batla e le turu haholo. Ka hoo ne re kopa hore mohlomong ho ka etsuwa se seng hore mohlomong, batswadi ba rona ba seng bale baholo dilemong ba etsetswe hore re bona ba palamiswe ka tjhelete e batlang e le nyenyane ho batho ba bang.

Ho palama di-taxi ho batla ho le betere hona le hore o tsamaye ka le koloi ya hao ka ha theko ya mafura e sa batla e nyolohile haholo, mme ha o ka bapisa tjhelete o e sebedisang ho palama taxi le tjhelete eo o tlo e sebedisa ho tshela mafura ka nnete, o tla bona hore ya ho palama taxi e nyane ho feta ya ho tshela mafura.

Wa tseba hao le motho o tshwanetse o ko swabe, ha hona hore kannete o kene taxi-ng e hlwekileng e nkga ha monate ha kana, wena o bo tlo nka qeto ya o lahlela lekgapetla fatshe ha ele hantle ha ona mekgwa. Ntate driver motho ke yona kannete, o batla ho silafatsa tekesi ena ya hao o e hlwekisitseng ha kana.

Nna mo ke dulang teng, ha ho na tsela ya dibaesekele, ebile ha esale e le nna ka nnete ke phela lefatsheng lena ha ke soka ke bona tsela ya dibaesekele.

Tjhe, taba ena ha e nthabise ho hang ka ha nna hake batle ho hlolwa ke mang kapa mang ebileng ha ke batle ho fetwa ke motho ka di-taxi. Ka hoo, ke tlo mo eletsa hore a se ke be a reka di-taxi tse ngata ka nako e lengwe. A reke taxi ha i1 kamora lemo tse tharo ka tsela eo, o tla kgona hore a kgone hore a etse a patale taxi ya hae a e qete e be le hona a fetelang ho engwe.

Ka nnete nna ke tla ipuela nnete fela hore motswalle o ntliseditse koloi a re ke mo tshwarele yona sebakanyana, empa ka hore he o re ha se ya hae, mme le nna ke a tseba hore ha se ya hae ke tla e tlohella matsohong a mapolesa. Mapolesa a tsamaye a lo check-a hore na menwana e moo ke ya mang, ho bonahale hore menwana e moo ke ya motswalle le hore ba shebe hore na e tlohile kae, hore e be fihle mona.

Sesosa sa taba ena ke hobaneng metseng ya rona makeisheneng a rona, ho sebetsa ditekesi, mme ka hobane makeishene ha maholo ha kalo di tekesi, di kgona hore di re anele ha ho tshwane. Mme jwale batho ba ditekesi ba lwantsha batho bana ba lekang hore ba kenye kgwebo ena ya Uber le Bolt makeisheneng.